Oh, yeka intokozo, ngikhumbula umncintiswano wezikolo wethu weminyaka yonke wemibuzo nje ngathi bekuyizolo. Iqembu lethu, i-The Brainiacs, belizilungiselele amasonto, nosuku lwamanqamu lagcina lufikile. Amandla ehholo ayesebenza ngogesi, nezihlwele zijabule kakhulu nomculo ushaya. Sasiphendula imibuzo ngemibuzo, iy'nhliziyo zethu zigijima ngesasasa, futhi lapho kumenyezelwa ukuthi singabanqobi, ukuchichima kwenjabulo kwakungechazeke.

Semidlalo sesikhungo sethu somphakathi sibe nomthelela omkhulu endaweni. Izikhuthazo, njengezinhlelo zamahhala zentsha, kanye nobulungu obunesaphulelo emindenini ehola kancane, zenze ukuba kufinyeleleke kuwo wonke umuntu. Lesi sikhungo sihlanganise abantu ngokusingatha imiqhudelwano, amakilasi okuqina, nemicimbi yezinhlalo, ekhuthaza ukuzwana ukuzwana komphakathi nomuzwa wokuba umphakathi. Ngabona abantu abangazani beba abangani, izingane zithuthukisa amakhono okusebenza njengeqembu futhi imindeni isondelana ngemisebenzi eyabelwe.

Bengingaqala ngokuvuma ukukhathazeka kwakhe futhi ngihlanganyele uthando lwakhe ngeqembu. Bese ngizogqamisa amandla eqembu lethu, intuthuko yangamuva kanye nomfutho esiwakhile. Bengizomukhumbuza nangomlando weqembu lethu lokunqoba okunzima nezimbangi ezimangazayo. Ngokugxila kokuhle futhi ngivuselele injabulo yakhe, ngingamukhuthaza ukuthi ahlanganyele nami ukulangazelela umncintiswano olandelayo, ngethemba nethemba.

Umulimu osemusha ngingameluleka ngokulinganisa ukucaphuna kuma-trend esimanje manje nokuhlala ngokweqiniso kwisitayela sakhe sangempela. Ukufaka ama-element asemfeshinini nawe simanje manje, ube ugcina izwi lakho eliyinqayizivele, kungavuselela okuqukethwe kwakho ngaphandle kokulahlekelwa ubuqiniso nobuwena.

Umdlalo engiwuthanda kunayo yonke imidlalo, ibhola lezinyawo. Ngilithanda ngoba liyakwazi ukuhlanganisa abantu abahlukile abaphuma ey'ndaweni namakhaya ahlukile, libahlanganise bazothokozela into eyodwa. Ngiyalithanda futhi ngoba ngakhula ekhaya lidlalwa ibhola kunekilabhu lalo ibhola.

Umcimbi ungaphromotha ezokuvakasha ngokuhlinzeka ngamaphakheji okuvakasha ahlanganisa amathikithi omdlalo nokuvakasha kokubuka indawo, okuhlanganise nakho okwezilwane zasendle nohambo lwamasiko. Lokhu kuvumela abalandeli ukuthi bahlole ubuhle bemvelo obumangazayo baseNingizimu Afrika, amadolobha anempilo namagugu acebile aboniswa izindawo ezihehayo zezwe ezihlukahlukene futhi ekhuthaza izivakashi ukuba zandise isikhathi sazo sokuhlala.

Ukulungiselela abasebenzi imicimbi emikhulu. Izinhlelo zingabandakanya, imihlangano yokucobelelana ngolwazi mayelana nenkonzo yamakhasimende, ukusebenza kwemicimbi nokuqwashisa ngamasiko. Ukwengeza izikhathi zokuqeqesha mayelana nokuxhumana kokuxazulula izinkinga nokuphathwa kweqembu, kungaba yinzuzo. Izinhlelo zokufundisa ukuvivinyela indima ethile nokuqeqeshwa kokulungiswa nakho kungasiza abasebenzi ukuthi bathuthukise amakhono adingekayo ukuze babambe imicimbi eyimpumelelo.

Umehluko phakathi kwezindawo zasemakhaya nezasedolobheni kusekutholakaleni kanye nezinga lezimpahla zezemidlalo kanye nezinsiza. Izindawo zasemadolobheni ngokuvamile zinezinsiza zesimanje ezinakekelwa kahle kanye nohlu olubanzi lwemishini ekhethekile, kuyilapho izindawo zasemakhaya zivame ukuba nezinsiza ezilinganiselwe eziphelelwe yisikhathi kanye nezinsiza ezimubalwa. Lokhu lokhu ukungafani, kungase kuthinte ukubandakanyeka komphakathi, njengoba izindawo nasemadolobheni zivame ukuba namathuba amaningi okuba nabantu ababambe iqhaza kwezemidlalo. Kuyilapho izindawo zasemaphandleni kungase kube nzima ukuba zibandakanye izakhamuzi ngenxa yezinsiza ezilinganiselwa.

USizwe ongukaputeni weqembu lethu uxabene nomdlali wesikolo esiphikisayo ngesikhathi sokuvakashela ngaphambi komdlalo. Lesi sigameko sisuswe ukujikijelana ngamazwi kwaze kwagcine sekuliwa. Njengozakwethu, ngidumele futhi ngikhathazekile ngokuziphatha kukaSizwe. Umqeqeshi wethu ukhulumile ngalesi sigameko ekuza uSizwe, emukhumbuza ukuthi kubalulekile ukuba umdlali odlala kahle noziphatha kahle. USizwe waxolisa futhi wazibophezela ekulawuleni intukuthelo yakhe, futhi sonke safunda isifundo esibalulekile mayelana nokuzola ngaphansi kwencindezi.